Ukuthi kube khona owumphathi, alalelwe, bonke abantu bamulalele, kungalalelwa yena kuphela, balalelane bonke abantu. Bekwazi nokuthi futhi baphose imibuzo ubani nobani amukeleke ukuthi afake uvo lakhe, ukuze ukwenza imakethe kube ngcono.

Izitshalo ezibalulekile ezinyosini izitshalo lezi eziney'mbali. Abalimi bangazisekela ngokuthi bazibiyele bazakhele indawo yazo yokuthi kungafinyeleli noma uba kuzona.

Izinyathela ey'lula abalimi abangazithatha ukuze bakhe ingadi elungele izinyosi, ukuthi nje beqale bethole indawo engenabo abantu. Baqale khona-ke bakhe ingadi elungele iy'nyosi kuphela. Kusiza ngani indawo engenabo abantu? Ukuthi akufinyeleli noma uba, futhi bazokwazi ukuthi bayiqaphe ngoba umuntu ongabe uyakhona kungamele achaze ukuthi uzofunani.

Zinganciphisa ngokuthi wonke umuntu avumelekele ukuthi alime. Kungabi nokuthi kunohlobo labantu abathize abaziwayo ukuthi bayalima, nabanye abaziwayo ukuthi cha bayisebenzi. Wonke umuntu akavumeleke ukuthi alime.

Izikhukhula zinomthelela omubi emasimini nasezitshalweni, ngoba ziyay'khukhula iy'tshalo. Ay'gcini kuphela ngokukhukhula iy'tshalo, ziphinde futhi zulimaze umhlabathi lo okutshalwa kuwona kungabe kusakwazi ukuthi kuphinde futhi kutshaleke kube nzima ukuthi uphinde uqale phansi usetshenziswe lowo mhlaba obe ney'khukhula.

Into engingayenza ukushintsha indlela okutshalwa ngazo iy'tshalo. Kungathi uma kuwubusika, ngitshale zona le y'tshalo engaziyo ukuthi zizokhula uma kuwubusika. Kuthi uma kuyihlobo ngitshale zona futhi ley'tshalo engaziyo ukuthi iy'zokhula uma kuwubuhlobo.

Izindawo zokudlela ze-farm-to-table ziwumqondo omuhle, kuzuza wonke umuntu. Umqondo walana usekela abalimu futhi unikeza nawo amakhasimende ukudla okusha, kanti naye umpheki futhi uyazuza, ngoba abantu bayathenga kuyena uyazuza nje ngokusebenzisa izithako zepulaza kuphela.

Inzuzo kungaba ukuthi sebezoyeka ukuthi uma betshalile iy'tshalo zishe. Sebezotshala iy'tshalo ey'zoqhubeka ukuthi zimile zikhule. Into engaba yingozi, ukuthi bengathi uma betshala zona le iy'tshalo ey'hambiselana nesomiso, behlelwe amakhasimende ngenxa yokuthi khona abantu abangay'thandi lezo iy'tshalo ey'suke iy'tshalwe ngaleso sikhathi.

Isu engingalisebenzisa, iy'nkundla zokuxhumana, zonke iy'nhlobo zey'nkundla zokuxhumana ilapho okusabalala khona zonke izinto la engingay'sabalalisa khona.

Lokhu okwenziwa izimbuzi zakho kungiphatha kabi, kodwa ngiyabona ukuthi awuzithumanga zigqekezile uthango. Akukona ukuthi ubuzidedelile, yizona ezigqekeze uthango zawela. Ngiyacela ukuthi uzame ukulungisa uqinise, ulufase uluqinise uthango.

Izinambuzane zilokhe zidla kancane kancane izitshalo zidla amahlamvu, and lokhu kungiphatha kabi ngoba kungase kugcine kungavelanga mina ukuthi ngitshaleni, kungase kugcine kuyinto nje ephelela kanjalo.

Ukubuyisela komhlaba akumelanga kuthinte abantu abawuthenga ngokusemthethweni, kumele kuthinte nabo abaphucwa ngokungekho semthethweni umhlaba wabo.

Ukuthi izinambuzane, ukuthi izibulala nambuzane zingasetshenziswa yinoma yikephi, zisetshenziswe la ezona khona.

Eyi, lento yey'nambuzane yangicekela phansi kwezitshalo zami yazilimaza, and kwakubuhlungu ngibona le nto yenzeka ngoba ngiphila ngazo le y'tshalo. Into nje koda engayifunda ukuthi, kumele ngikwazi ukuthi ngichele, ngichele ngazo, ngihlale ngihlale nje ngichele, ngey'bulala nambuzane, ukuze zingangimosheli iy'tshalo zami.

Angeke ngidle ukudla okushintshwe izakhi, ngoba angazi nje ukuthi sisheshe sikhula nje kangaka yini efakweni, kufakweni le ezohamba ihambe ibe nomthelela omubi emzimbeni wami emva kwesikhathi eside. Kuhle nje ukuthi ngidle kona ukudla kwezitshalo zemvelo ezingafakwanga lutho eyenza ukuthi zisheshe iy'khule.

Into engingayisho nje ukuthi abalimi uma ngabe betshala ngaleso sikhathi abatshala ngaso, kumele bebheke inhlabathi la abasuke betshala khona ukuthi isona siphi isitshalo esingakwazi ukuthi sikhule kule nhlabathi. Esingamelana nayo yonke izici. Ezokuguguleka komhlabathi, ukuncipha kwezakhi zomzimba, nokushintsha kwesimo sezulu. Iyona into engicabanga ukuthi ilungile leyo abangayibheka, ukuthi uma betshala la kule nhlabathi le, ngingatshala ziphi iy'tshalo. Kuleya nhlabathi, kuleya nhlabathi izona ziphi iy'tshalo engingay'tshala zikhule ngaphansi kwanoma yisiphi isimo sezulu.

Lezi zici zingaba nomthelela omuhle nomubi ohlelweni lokuvuna ngezandla. Umthelela omuhle ukuthi uma uvuna ngezandla uyakwazi ukubona yonke into osuke uyenza, uyabona ukuthi khona okulimalayo lana esitshalweni. Uyakwazi nje ukuhlela yonke into kahle, kanti uma kusuke uvuna ngemishini, imishini iyalimaza. Isuke ivuna iqhubekela phambili.

Ngingavuma ukukhokha okwengeziwe ngenyama evela emapulazini enenhlalakahle yezilwane ezingcono. Yebo ngingavuma, ngoba iy'nkukhu ezikhulela emapulazini, ayikho izinto ezifakwa yona ukuthi zisheshe iy'khule. Uzithola nje zinyama ezikhulele ezinempilo.

Ngizizwa ngibuhlungu kakhulu. Kubuhlungu nje kakhulu, ngoba le nto abantu baqalelwa yona ukuthi ibathuthukise babe ngcono. Bakwazi nokuthi balale bedlile, kodwa bona sebecabangela sebey'cabangela iy'nhloso zabo ezingazinhle. Nokwenza into engalungile engayimbi. Ibuhlungu le nto abayenzayo, ngoba abasabacabangeli-ke abanye abaswele kwangempela abalala bengadlile.

UMusa uzizwa ebuhlungu kakhulu, uzizwa elimele naye, ukuthi i-sunflower yakhe isingalimala nje kanjalo ngephutha akalenzile, emva kokuyinakekela nsuku zonke, eyanisela ikhula eyibuka njalo ikhula.